Ndo no ḓi wana ndi kha vhupo vhune ho kwameaho nga miḓalo. Tshiimo tsha afho fhethu tsho vha tshi sa takadzi na tshiṱukuṱuku nga murahu ha musi maḓi o tshinyadza ndaka dza vhathu, masimu, dzi bada na maburoho o kwashekana dzi goloi dzo kumbiwa hovha hu si na zwinzhi zwo salaho ngauri miḓalo yo vha yo khwaṱharsh heiḽa maḓi o vha a manzhisa hune zwithu zwinzhi zwo vha zwi si tshavha kha tshiimo tshavhuḓi.

Kha vhupo hashu vhathu vho no tshila na vhuholefhali vha a ṋewa tshikhala tsha u ḓi imisa nga vhoṱhe, sa tsumbo hu na mutukana ane avha na bindu ḽawe ḽa u rengisa zwiḽiwa na zwithu zwo zwa zwishumiswa u na vhulwadze ha vhu holefhali ha milenzhe. Fhedzi u ya kona u tshimbidza binduḽawe zwavhuḓi u shumisa ṱhingo khwalwa yawe ine u shumisa u renga zwithu mashophoni mahulwane uri zwi kone u ḓa shophoni ḽa we a kona u dzi rengisa hanefho tshitshavhani u tou founela vha mu ḓisela zwine a khou ṱoḓa na musi ni tshi renga ni to na dzhia tshine nda kho ṱoḓa naḓa na tshelede hanefho kha khauntharani a ni vhalela yone tshentshi yaṋu a nifha.

Mushumo wa khondomo ndi u dzivhela malwadze ane a kona u pfhukhela khaho munna kana kha wa mufumakadzi futhi ha dovha hafhu mushumo wa khondomo wavha u thivhela sipeme uri hu songo vha na ṅwana vhukati havho vhathu vhavhili wa mufumakadzi na wa munna.

Nṋe nga kuvhonele kwanga ndi vhona hoyo mufumakadzi o dzhia tsheo ya vhuḓi, ngauri ene ndi ene ane a tea u hwala ṅwana fo miṅwedzi ya ṱahe. Kha arali hu uri wa munna u kho ṱoḓa ṅwana u tea u thoma a lindela wa mufumakadzi ha tshi tenda uri u ḓo kona u muhwalela ṅwana lwa miṅwedzi ya ṱahe. Mufumakadzi ndi ene ane a ḓovha a kho ṱangana na khaedu dza u vha muimana na u vha na ṅwana wa lutshetshe ṋamusi a kho ḓi aluwa u fhira wa munna, so nṋe ndi vhona o dzhia tsheo ya vhuḓi yo ḓi dzhenisa kha zwa u teamiṱa.

Mafhungo ane a si a vhukuma zwi tshiḓa kha u vhuteamiṱa ndi ha uri vhuteamiṱa vhu a khwaṱhisa vhu a ita uri muthu avhe na muvhili muvhili a u kona u khotrolea zwine asi zwa vhukuma zwi teamiṱa zwi a khwaṱhisa kha rali na iṅwi na muvhili.

Nṋe uya nga nḓivho ya nga ndi vhona masiandaitwa hu ha uri mulwadze anga lovhela nḓilani musi a khou diswa kha vhunwe vhuongelo ngauri vha ḓo wana a khou tshimbila lwendo vhulapfu lune kha tshiimo tshine tsha a kha tsha shishi tshi si nga tendi uri a swike hafho hune a khou tea u swika hone.

U ya nga kuvhonele kwanga ndi zwa ndeme uri muthu a dzule a kho ita ndingo dza malofha fhedzi not tshifhinga tshoṱhe zwezwo muthu luvhili kana luraru kha ṅwaha a ite ndingo dza malofha uri a kone u ḓivha tshiimo tshawe zwi tshi ḓa kha malwadze.

U ya nga nṋe ndi vhona zwo tea nga uri madokotela a tshirema vha na tshenzhemo na nḓivho ine vha i shumisa u ḓivha uri uyo mushonga ndi mushonga ḓe u shuma u ita mini ndi vhona zwo tea uri vha vha nee vhathu mishonga ine vha kho vha nea yone zwi tshi ḓa kha malwadze ane vha khou lwala one naho a songo mishonga i songo tshekhiwa nga vhorasaintsi.

Ee ndi vhona hu na phambano ngauri kale teamiṱa dza vha dzi shumisiwa dzo vha dzi tshi shumisiwa ende dza shumisiwa ho vha hu na tshikhala zwinzhi zwa uri ni si tsha kona u vha na vhana mara dza zwino, wa vha na uri ni dovha ni kone u vha na ṅwana musi ni tshi litsha hedzo teamiṱa dzine na ḓo vha ndi khou dzi shumisa.

TB yo imela tuberculosis ndi vhulwadze ha phirela.

Ndi mafhungo a uri vhuteamiṱa vhu ya khwaṱhisa muthu avha na muvhili wo kalulesaho zwone ndi mazwifhi.

Tshaka dza cancer dzine nda dzi ḓivha hu na cancer ya maḓamu ha vha na cancer ya mbumbelo.

Nṋe ndi vhona asi maitele a vhuḓi naho kha tshifhinga tsha musalauno vhana vha maḓuvhano vha vha na vhana vha na minwaha ya fumi iṋa lune nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri ṅwana tshi thoma u wela fhasi kana u vha khomba a yo thoma zwa vhuteamiṱa uri musi a tshi vho ḓo thoma zwa u ita zwa vhatukana a sa ḓovha muimana a thome a aluwe nyana a ḓi fare. Musi a khazwo zwa teamiṱa ngauri tshifhinga tsha zwino a tsha fana tshifhinga tsha musi wa kale.

Uri ndi kone uya kha dokotela u vhila masheleni anga ndi thoma nda wana axennḓe ane avha ramilayo ori a ṱuwe na nne ri ise mulandu uyo.

Maitele a vhashumisi vha dzilafho ḽa HIV and AIDS o fhambana mara vhunzhi havho vha tshi ḓa u dzhia dzilafho vha ḓa vho ḓi dzumba vha ḓa vho ḓi dzumba vha sa nyagi u vho nwa vha sa nyagi u ḓivhiwa vha tshi ḓa sibadela u ḓo dzhia mishonga yavho na dzilafho ḽa vho naho zwi kho ḓi vha thusa.

Vhuḓifari ha vhathu musi ni tshi thoma u sumbedzisa nga vhuteamiṱa vhaṅwe vha ya pfesesa vhaṅwe a vha pfesesi uri hu vha hu kho tea u itea mini khetha ende zwavhuḓi nga teamiṱa ndi zwifhio zwavhuḓi ndi zwifhio vha vha vha sa ḓivhi ngazwo vha tshi sumbedzisa vha sa ṱalukanya uri vhuteamiṱa vhu itea mini kana vhu shumiswa hani.

Khaedu dzine vhathu vha vho no tshila na vhulwadze ha alibino ndi khaedu nnzhi, ngeno no vha na masheleni kana magavhelo ane vha fhiwa nga muvhuso khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi khaedu dza u sa vhona vhunzhi havho vha vhonela tsini futhi vhaṅwe a vha vhoni na u vhona. Vhaṅwe vha dovha vha vhana thaidzo ya lukanda lukanda lwavho lu ṱoḓa zwishumiswa zwa u ḓura fhedzi vha na masheleni masheleni avho kana magavhelo a vho ha lingani uri vha kone u wana vhathogomeli kana vhaunḓi vhane vha vha thusa ya dovha hafhu ya kona uri vha wane mishonga yo teaho fo tshiimo tshavho.

Kha vhupo vhune ndabva khaho a thi vhoni vhathu vha tshinnani vha tshi vhona zwi zwa ndeme kana u ṱhogomela mitakalo yavho musi ri tshi ya vhuongeloni kana dzi kiliniki dza hanefho tsini hu ḓalesa vhathu vha tshifumakadzi, ngeno vhathu vha vha na vha tshiya dzi kiḽiniki nga musi vho no to ṱhoṱhela kana zwi si tsha konadzeya vha tshi khou balelwa tshoṱhe ndi hone vha tshi thoma u ya vhuongeloni kana dzi kiliniki. A vha yi musi vha tshi kho tea u tsheka fhedzi fhedzi.

Vhabebi ndi nga vha ṱalutshedza nga nḓila ya ya u vha sumbedzisa uri ndi zwa ndeme vhungafhanani futhi ndi tshi vha sumbedzisa na masiandaitwa a uri ṅwana a vhe na ṅwana a tshe muṱuku ndi tshi vha sumbedzisa na vhundeme ha u shumisa kana u ita vhudzekani ho tsireledzeaho kha vhana vha musalauno kana vhana vha henevho vhabebi vha ne vha ḓo kona u swika.

Muṱa wanga u langa zwavhuḓi mutakalo na u tsireledzea nga musi ri tshifhinga tshoṱhe ri tshi ṱamba zwanḓa, ri tshi dzula ro ambara mimasiki na u dzula ro ri si fhethu huthihi uri ri kone u vha sa vha na vhulwadze, vhathu vha sa bvi vha ya ngei na ngei hu songo tea.

Zwi kwama nga nḓila i si yavhuḓi ngauri ambuḽentse i ya swika, i ya lenga u swika fhethu hune ha vha na vhulwadze nga nṱhaḓani ha uri hu na zwiendedzi zwinzhi magondoni tsini na hune nda dzula hone.

Tshine nda nga ita ndi u sumbedzisa vhathu maga a u thivhela COVID na u sumbedza vhathu uri ndi zwifhio zwo fanelaho u shumiswa, sanithaiza na tshikelekete.

Vha ita uri vha vhe vho fara mulwadze kana vha tshi khou mu ita uri a songo vha muthu ane a fhelelwa nga maanḓa, vha khou mu itela muya na u mu fha maḓi uri a vhe na mannḓa u swika ambuḽentse i tshi swika.

Ndi mushumo wavhuḓi u nyanḓadzamafhungo u ya ita, matsheloni zwi sia zwi shi phaḓaladza mafhungo ha COVID-19, yone i isa mafhungo avhuḓi ngori ra tshi ḓivha uri ri khou tea u ita mini, a ri ngo tea u ita mini, ri tea u itisa hani, a ri ngo tea u itisa hani.

I ya kwama tswikelelo ya ya ambuḽentse ngauri uri ambuḽentse i swike nga tshifhinga a i tsha swika nga tshifhinga ngori vha tea u vha vha khou tou dedengedza badani ngauri bada ya hone i vha i songo tou dzudzanyea zwavhuḓi, i vha i songo ima i siho kha tshiimo tshavhuḓi.

Ndi zwa ndeme uri na musi vha tshi aluwa vha vha tshi khou ḓivha uri vha tea u ḽa zwiḽiwa zwi re na ndeme, hu songo vha zwine zwa ḓo ḓa tshikhala khalani uri vha tea u ḽa zwiḽiwa zwi re na ndeme zwi re na pfhushi. Miroho na mitshelo ndi zwa ndeme uri vhaṱuku vha tshe vhaṱuku vha gude u zwi ḽa, vha vha vha khou ḓivha uri ndi zwifhio zwine a vha zwi takaleli, ndi zwifhio zwine vha zwi takalela.

Havha vhathu vhane vha vha na vhuholefhali khaedu dzine vha ṱangana nadzo vho no dzula mahayani ndi zwa musi, a vha na maḓi vha tea u ka maḓi vha teyo u ya mabungani a nnḓa, vha tea u tshimbila tshikhala tshilapfhu uri vho yo wana zwithu zwishumiswa, mishonga. Ngeno vhadzulapo vha vhupo ha ḓoroboni zwoṱhe vha zwi wana hanefho nga ngomu muḓini, vha tea u tou bva vha tshimbila tshikhala tshiṱuku tsho u ya mavhengeleni u yo u wana zwe vha khou ṱoḓa na dzi kiḽiniki na zwibadela zwi hone hanefho.

Tsumbadzwadze dzi songo doweleyaho dza COVID ndi u valea khana, vhathu vha tea u zwi ṱhogomela uri muthu a valea khana a tshi balelwa u fema nazwo ndi tsumbadzwadze.

Uri vha kone u ḓivha uri zwiḽiwa zwavho zwa mutakalo zwi vha zwi khou bva gai hone zwi ṱavhisiwa hani, zwi thogomelisiwa hani ngazwo ndi tshi ri ndi zwa ndeme uri vhana vha vhone tshikoloni hu na ngade, vha kone u ḓivha.

Ndi zwa ndeme u fhaṱa bada dzine dza shuma nga muthu muṅwe na muṅwe uri na tshumelo ya vhuendi kana ya shishi, hu kone u tshimbilea, hu kone u shumea ngauri nga kha vhuṅwe vhupo maṅwe mashango ambuḽentse a i koni u swika musi mvula i tshi na nga nṱhaḓani ha uri bada hu vha hu si na bada kana bada i vha i sa vhonali.

Ndi nga dzudzanya u funza vhana nga LoveLife, hu na vhutshilo, u fune vhutshilo hau, ndi kone u dzudzanya vhaswa vha ḓivhe vhundeme ha u ḽa zwiḽiwa zwa mutakalo, vha ḓivhe vhundeme ha zwi teamiṱa na u guda nga ha malwadze o yaho nga u fhambana fhambana hao.

Ndi musi hu tshi shuma vhathu vhaswa, vhaswa vha musalauno vhane vha ḓivha uri zwithu zwo no rali zwi zwi itisiwa hani, hone hu itea mini na u itea mini, ngazwo zwi tea u vha zwa ndeme uri hu shume vhathu vhaswa dzi kiḽiniki zwi thusa na kha uri nyimele kana tshiimo tsha tsha tsha tsha kiḽiniki tshi ṱavhanye tshi tshimbile.

ndo no vhuya nda ṱangana na tsumbadwadze dza vhulwadze ha COVID-19 nga tshifhinga tsha musi muthu e nda vha ndi tshi dzula nae o ya a ḓiwana o thesiṱa a wana uri u na tshitzhili tsha COVID na nṋe nda vha na tsumba tsumbadwadze ngauri oyo muthu ndo vha ndi nae, ndi tshila nae tshifhinga tshoṱhe. Ndi tshi ṱuwa nae, ndi tshi dzula naye hoṱhe hoṱhe ri tshi vha ri roṱhe.

Vha nga dzula vha tshi ṱhogomela ngade ya tshikoloni vha shumisa zwishumiswa zwo fhambananaho sa manyoro, dzi geḓela uri vha kone u sheledza miroho na zwimedzwa zwoṱhe, vha kone u ḓivha na u renga mishonga yo teaho ine vha tea u shela uri hu songo vha na zwiḽi kana zwikhokhonono zwi no ḽa miroho.

Ndi mushumo wa u ḓivhadza vhathu nga dwadze ha uri ndi dzi fhio tsumbadwadze na uri hu tea u itiwa mini, hu songo itiwa mini nga tshifhinga tshifhio.

Zwi a kwama phindulo u bva kha vha ambuḽentse ngauri vha vha vha sa ḓivhi uri vha ḓo kwamisa hani kana vha ḓo ḓisa hani hafho hune vha kho tea u ya hone ngauri a hu na nomboro yavhuḓi a u hu na a vha ḓivhi uri afho hune vha khou ya hone vha khou tea u tshimbilisa hani, vha khou tou dzhenisiwa hani vha bvisa hani.

Tshitshavha tsha hashu tsho vha tsho fhindula zwavhuḓi ngauri vho kona u pfhesesa nga u ṱavhanya hune vha dzula fhasi vha sedza vha vhona uri a vho ngo tea u ita mini, vha tea u ita mini, vha kone u tshila nga kha hezwo zwithu.

Vha tea u vha na vhathu vhane a vha na tshenzhemo ya u kona u amba na u sumbedzisa havha vhathu vhane a vha uri a vha pfhi zwavhuḓi kana a vha vhoni zwavhuḓi uri vha kone u wana thuso tshifhinga tshoṱhe ngauri vhathu vha vha vha na tshaḽenzhi, vha na khaedu ya zwithu zwo fhambananaho zwi tshi ḓa kha uri vhuholefhali havho ndi vhuholefhali ha mufudaḓe.

Ndi thikhedzo ya uri vhanna vhavho vha pfhe uri vho ṱanganedziwa vha nga kona u ya kiḽiniki, vha ya vha thusalea zwi tshi ḓa kha u sedza malwadze a tshifhinga tshilapfhu ngauri vhathu vha vhanna a vha ṱoḓi kana a vha funi u ya zwibadela kana dzikiḽiniki u yo thusalea.

Ee, ngauri dokotela muthihi o vha, ho vha hu tshi tou vha na dokotela muthihi fhedzi ndi ene we a vha a khou thusa vhalwadze vhoṱhe ngazwo ndo dzhia tshifhinga tshilapfhu uri ndi dzhene kana ndi wane thuso kana ndi thusalee.